Ke tla ba hlalosetsa ka ho hlaka hore ke hloka meriana ka potlako. Hobane ke na le maemo a sa foleng, a ka hlahang kotsing. Ke tla kopa thuso kapa ke qale ka ho kopa hore ba nthuse ka potlako. Kapa ke tla batla thuso ho basebetsi ba clinic hore ba nthuse pele mola o hlophisa pele.

Ho fokotsa nako eo batho ba emang dipetleleng tsa mmuso. Ho ka etsuwa ka ditsela tse latelang, ho sebedisa technology ya digital. Ho theha di-app kapa di-website tseo bakudi ba ka itekanyetsa dipheto, kapa ho ngodisa pele ka tsona ho ka fokotsa mela ya nnete. Ho eketsa basebetsi ba bophelo bo botle. Ho hira dingaka, baoki le basebetsi ba thusang ba bang, ho eketsa lebelo la tshebetso.

Malome, ke a utlwisisa hore ho ya ngakeng ha ho bonolo. Empa matshwao ao o nang le ona a ka supa lefuba, kapa TB. E leng lefu le phekolehang, ha le fumanwa ka nako. Ha o ka ema, lefu le ka mpefala. La hasana ha ba bang lapeng. Ka hona ho ya dihlahlobong ke mohato o bohlale ho itshirelletsa le ho sireletsa bao o ba ratang.

Dumelang bomme le bontate. Kajeno re buisana ka meriana ya mokokotelo le ya nnete. Meriana ena e bohlokwa haholo ho sireletsa bana le batho ba baholo, malwetseng a kotsi. A kang Measles, TB le Polio. E sebetsa hantle ebile e fumaneha mahala ditsing tsa bophelo. Ka kopo le seke la tshaba kapa la tsilatsila ho tla entwa ho boloka bophelo ba lona le ba lelapa la lona.

Dintlha ke tsena tse latelang, ya pele ke kgatisitswe ya setjhaba. Banna ba bangata ba ikutlwa ba lokela ho itshupa ba le matla ka ho nwa kapa ho sebedisa dithethefatse. Ya bobedi, mekgwa ya metswalle. Ba hohela metswalle dibakeng tsa boithabiso. Moo ho nwa e leng tlwaelo. Ya boraro, ke mathata a kelello le stress. Ba bang ba ba nwa kapa ba sebedisa dithethefatsi ho pata matshwenyeho a bona kapa mathata a kelello.

Ke ka re ho ngaka. Ngaka, ke kopa ho tseba ka mekgwa e fapaneng ya Family Planning, e thibelang pelehi. Ke mekgwa efe e teng? Mme ho ya ka wena, o ka re ke sebedise efeng ho ya ka bophelo ba ka le maemo a ka.

Ke mananeho a latelang, NHI National Health Insurance. Lenaneo la mmuso, le reretsweng ho netefatsa hore batho bohle ba fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle ka tekano. Ho sa kgathaletse boemo ba bona ba ditjhelete. Ya bobedi, Clinic In A Box, ke lenaneho le tlisang ditshebeletso tsa bophelo bo botle haufi le setjhaba. Haholo-holo dibakeng tseo hole ka sitsi se nkhang. Ya boraro ke bophelo ba basadi le bana. Maternal and Child Health. Lenaneo le shebele .

NHI, National Health Insurance. Lenaneo la mmuso le reretsweng ho netefatsa hore batho bohle, ba fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle ka tekano. Ho sa kgathaletse boemo ba bona ba ditjhelete. Ya bobedi, Clinic In A Box, ke lenaneo le tlisang tshebeletso tsa bophelo bo botle haufi le setjhaba. Haholo-holo dibakeng tse hole ka setsi se nke yang. Ya boraro ke bophelo ba basadi le bana, e leng Maternal and Child Health. Lenaneo le shebang le ho fa basadi ba immeng le bana tlhokomelo e nepahetseng. Ho akaretsa diente le tlhokomelo ya nakong ya boimana.

Mabaka ke ana a latelang. La pele ke polokeho ya bophelo. Ho etsetswa sepetlele ho etetswe ke dingaka tse kwetisitsweng ho fokotsa kotsi ya ho kula kapa ho hlaselwa ke dikokwanahloko. Ya bobedi, ke thibelo ya HIV le mafu a thobalano. Ho kuta ka tsela e bolokehileng ho fokotsa menyetla wa ho tshwarwa ke HIV le mafu a mang a thobalano. Ya boraro, ke tsebo le thuto. Ho bolla sepetlele ho tsamaya le thuto ya bophelo bo botle le boikarabelo, ho thusang batjha hore ba ithute ho itshwara hantle.

Ke tla re ha molekane wa ka. Ke nahana hore ho ya clinic-ing mmoho ho fumana thuto ka HIV ke mohato o bohlale. Ho tla re thusa ho tseba boemo ba rona rona, ho sireletsa bana le ho aha tshepo le kutlwisisano ho feta. Taba ena e bohlokwa hore re etse rele babedi hobane bophelo ba rona bo hokae.

Ke ka re ho bona, ke utlwile empa kotsi e mpe haholo. Re hloka thuso hang-hang. Na o ka romela thuso ka tsela efe kapa efe. Jwalo ka ho ikopanya le seteisheneng se haufi kapa ho romela ngaka kapa setsibi sa bophelo. Ke utlwa ke nka ikutlwa ke hloho.

Ka pono ya ka. GBV e bakwa ke mabaka a latelang. La pele, boetapele bo sa lekaneng pakeng tsa banna le basadi. Batho ba bang ba ikutlwa ba na le matla hodima ba bang, mme ba hlekefetsa. Ya bobedi, setso le tumelo e nyadisang basadi. Maikutlo a hore mosadi ha ana toka kapa hore o tlameha ho mamella bohloko. Ya boraro, tlhokeho ya thuto le tsebo ka ditokelo tsa motho. Batho ba bang ha ba utlwisisi hore hlekefetso ke tlolo ya molao, e seng karolo ya kamano.

Keletso ya ka ke ena. Jala dijo tsa motheo ka jareteng kapa ka di-basket. Jwalo ka moroho, tamati le anyanyese, ho fokotsa ditjeho tsa dijo. Reka dijo re .

Matshwao a hore motho a ka hloka thuso ya bophelo bo botle ba kelello a kenyelletsa tse latelang. Ho fetoha ka tshohanyetso ha boitshwaro. Jwalo ka ha ba mabifi, ho itshireletsa haholo kapa ho kgetha ho ikarola le batho. Ya bobedi, ho se robale, kapa ho robala haholo. Ho bontsha hore kelello ha e phomole kapa Imetswe. Ya boraro, ho hloka tjantjello ya dintho tseo motho a neng a di rata. Ho bontsha ho tepella maikutlo kapa kgatello ya maikutlo. Ya bone, mehopolo ya ho ipolaya kapa ho utlwa ho sena thuso. Sena se hloka thuso haholo ka potlako.

Re utlwisisa ditletlebo tsa lona. Empa bothata bo boholo bo re kopanang le bona, ke melao e thata ya diphihlello polasing. Mabitso a sa fellang kapa a fosahetseng ha le bitsa. Le palo e nyane ya di ambulance tse fumanehang ka nako eo. Re kopa ho sebetsa haufi le lona ho ntlafatsa puisano. Le ho fumana thuso ka pele moo ho ka kgonehang.

Ke tla mo hlalosetsa ka bonolo. Motswalle, ho nwa bojwala haholo ho ka baka lefu la sebete, madi a phahameng le lefu la pelo. Hape ho ho ka ama kelello ya hao. Ho ka baka kgatello ya maikutlo, kapa ho etsa hore o be le bothata ba ho itshwara. Ho ka ba molemo ho fokotsa kapa ho tlohella. Ho tshireletsa bophelo ba hao.

Ke nahana hore ho hlokomela batswadi ba pension-eng, ke boikarabelo bo boholo ba lelapa. Empa hape ho lokela hoba le tekatekano. Bana ba lokela ho iphelela bophelo ba bona ka nako e itseng. Ka ha ho iketsetsa matla le lerato, ho etsa ho be le bophelo bo betere bakeng sa bohle. Ho molemo ho buisana ka morero wa ho hlokomela batswadi ka tsela e sa lebiseng kgatellong le morwareng wa bana.

Ke tla ba fa dikeletso tse latelang. Ithute ka boemo ba hao ba HIV. Le phela hantle ka kalafo e nepahetseng, hore o be le bophelo bo botle pele o ka leka ho ba le ngwana. Ya bobedi, bua le ngaka ya hao ka mehato ya ho thibela phetisetso ya HIV ha ngwana. Jwalo ka kalafo e lekaneng bokgatjhane.